Kulula kakhulu kulula kakhulu ukusebenzisa amathikithi noma ukusebenzisa system ukugibela ibhasi. Lokho ngikusho ngoba izikhungo ezidayisa amathikithi kufinyeleleka kalula kuzona futhi ziningi. Njengamanje ngijabulile ngohlelo abalisebenzisayo, anginako okunye engifisa ukuthi ngabe bayakushintsha ngalolu hlelo.

Okubaluleke kakhulu ukuphepha kwabo nokugqugquzela ukuthi bahlangane nabanye abantu, bangahlali besendaweni eyodwa ngaso sonke isikhathi.

La endaweni yangakithi asinaso isitobhu sebhasi. Lokho kuchaza ukuthi kuba inkinga abantu abadala uma befuna ukuyogibela. Kodwa kwabakhona uhlelo lokuthi amatekisi abathatha ngaphandle kokubakhokhisa kubabeka ey'tobhini zamabhasi kanjalo noma sebebuya. Ngingakujabulela kakhulu ukuthi nathi sibe naso isitobhi esiseduzane.

Ukuthi ifinyelele la engxenyeni yangakithi ngoba thina asinalo isitobhu sebhasi la asihambi.

Ngeshwa elikhulu isuke ingekho into ozoyenza. Umthetho womgwaqo uwumthetho womgwaqo, uma ufika itholi isinyukile uzokhokha lelo nani elibekiwe. Ayikho enye indlela akukho futhi okunye.

Amabhasi esiwasebenzisayo la ngingasho nje ngokukhulu ukuziqhenya ukuthi anethezekile futhi ahlanzekile. Aseqopheleni eliphezulu ngoba akwazi nokwamukela noma asebenziswe nabantu abahamba ngey'nqola abakhubazekile phecelezi. Ngingasho nje ngokugcwele ngithi ngiwanika u-one to ten.

Ngingazama ukuyixazulula ngimbonise ngimcacisele ukuthi kungani kumele akhokhele imithwalo. Kodwa uma ngibona ukuthi isimo singaphezu kwamandla ami ngingabiza abaphathi abangaphezu kwami bangixazululele leso simo.

Ukuqinisekisa ukuthi imizila yokuhamba iy'moto iyafinyelela emphakathini. Ukuqinisekisa futhi ukuthi zona iy'moto uqobo ziyahamba zingene ey'ndaweni nezindawo ezikude neyitobhi. Ziphinde ziqinisekise ukuthi izimoto eziy'sebenzisayo ziseqophelweni lokuthwala abagibeli futhi zinethezekile futhi zihlanzekile.

Cha akusiyo indlela esheshayo, koda kuyindlela ekahle futhi ephephile.

Ukusebenzisa kwebhasi ngikubona kuphephe kakhulu futhi ngaphandle nje kokuphepha, ikona okusasebenzisa amanani aphansi okugibela. Ngaleyo ndlela ngincamela ukusebenzisa kona njengoba ngingakabi nayo imoto.

Ngicabanga ukuthi awukho umahluko omkhulu kangako ngoba zonke zibalanda emakhaya abo. Futhi baqinisekisa ukuthi izimoto ezibalandayo ziseqophelweni elikulungele ukuthi zingahlali abantu abadala.

Isikhathi esiningi kuba yiko ukungafiki kwebhasi ngesikhathi ekuyisona sona.

Mina ngesingami alukho ushintsho engifisa lwenzeka kwi-timetable yebhasi endaweni yangakithi.

Ngokombono wami ngibona kuwumqondo omuhle nophusile ukuthi kube sobala kubathuthi bempahla.

Ngicabanga ukuthi kungasiza kakhulu ikakhulukazi ekuxhumaneni nomshayeli ngoba kuyenzeka ngesinye isikhathi umshayeli angaphumeleli ukuzolanda abantu abadala. Uma ngabe ekwazi ukuxhumana nabo loko kuzovikela ukuthi bavuke bavukele ubala.

Akukho mina okungithintayo kakhulu ngokugcwala kwebhasi. Empeleni nje iyona ndlela esiyijwayele esikhule ngayo. Iyona ndlela esiyisebenzisayo yokufinyelela emsebenzini. Ngakho akuyona into engihlupha kakhulu ukuthi kuminyene.

Ngokuthi basondezele abantu abadala iy'nto zokuthutha, kanye nokuqinisekisa ukuthi iy'moto zabo zisezingeni elifanele lokuthutha abantu abadala. Nokuthi zisezingeni lokunethezeka.

Okokuqala ukuthola ukuthi bangaki abantu abakhulile abadinga le sevisi enkonzweni. Okwesibili ukubatholela imoto ephephile elingene. Okwesithathu kungaba ukuqinisekisa kwezokuphepha.

Zihlangabezana nazo kahle kakhulu ngoba phela vele lezo yimoto zisuke zenzelwe kona ukuthi zithathe abantu abadala. Ngaleyo ndlela bayakuqonda ukuthi imizimba yabo fanele inethezeke nomqondo yabo fanele ingaphazamiseki, bangathuki.

Singathuthukisa kahle kakhulu, ekuqinisekiseni ukuthi impahla ihamba ngendlela futhi ifika la eya khona ngesikhathi.

Ngingaya esontweni eliseduzane elinalamasevisi, ukuze ngizothola kabanzi ukuthi yini esingayenza ney'nhlelo zabo ngosizo engilidingayo.